Izinto ezisetshenziswayo izibonelelo zama-project ezolimo, amathuba emfundo kanye nokufinyelela kwezezimali nezeluleko kanye nokukhuthaza umphakathi owesekayo, kanye yokukhombisa izici zesimanje ezintsha zezolimo.

Yebo, ukudla okuqandisiwe nokusemathinini kungaba okunempilo njengokudla okusha. Futhi kwezinye izimo kungase kube nomsoco nakakhulu ngoba izinqubo zokulondoloza zisiza ekulondolozeni imisoco.

Izinzuzo zokujikeleziswa kwezitshalo kwezolimo ithuthukisa ukuvundla komhlaba, yehlisa izigameko nezinambuzane, ilawula ukhula. Ububi bokujikeleziswa kwezitshalo kwezolimo, izidingo eziyinkimbinkimbi nokuhlela. Ukwenyuka kwabasebenzi nokuphatha, izindleko zokuqala.

Ukuze ulungise futhi uvikele izimpahla zesikhumba, hlanza njalo ngesihlanzi esiqondene nesikhumba, ufake isifudumezi moya sesikhumba futhi ugcine endaweni epholile neyomile ekude nelanga eliqondile. Ukuze ulungise sebenzisa ikhithi yokulungisa isikhumba kanye nezigcwalisi ukuze uthole imihuzuko noma amagogizi futhi ucabangele izibazi zezindwangu zokukhala.

Ukuze ulungiseke futhi uvikele izimpahla zesikhumba, hlanza njalo ngesihlanzi esiqondene nesikhumba, ufake isifudumezi moya sesikhumba futhi ugcine endaweni epholile neyomile ekude nelanga eliqondile. Ukuze ulungise, sebenzisa ikhithi yokulungisa isikhumba kanye nesigcwalisi ukuze uthole imihuzuko noma ama-gouges futhi ucabangele izibazi zezindwangu zokukhala.

I-goggles ivikela kakhulu kunesihlangu sobuso. Izinhlangu zobuso zigcina i-mask yomile, gqoka i-N ninety-five respirator noma okungcono ukuze uvikele igciwane emoyeni. Gqoka amagilavu futhi ungathinti ubuso bakho.

Kunezigaba ezintathu zokuzala kwenkomo. Eyokuqala, ukunwetshwa komlomo wesibeletho eyesibili ukulethwa kwethole eyokugcina eyokuletha kweplasentha.

Ukuze uqale ibhizinisi lezinkukhu aliphumelelayo, uzodinga ipulani lebhizinisi eliqinile, umhlaba ofaneleyo nezindlu, izinkukhu ezisezingeni eliphezulu, izinqubo zokondla nokuphatha okufanele izinyathelo zokuvikeleka kwemvelo kanye nesu eliqinile lokumaketha.

I-hydroponics, iyindlela yokutshala izitshalo kusetshenziswa isixazululo sezakhi ezisekelwe emanzini, esikhundleni senhlabathi. Futhi ingafaka i-aggregate subtract, noma imidiya ekhulayo njenge vermiculite, i-coconut coir noma i-perlite. Izinhlelo zokukhiqiza ze-hydrophonic zisetshenziswa abalimu abancane abathanda ukuzilibazisa namabhizinisi ezintengiselwano.

Ubuchwepheshe obuhlanganisa kokubili amathuluzi ezandla nemishini bungathuthukisa kakhulu ukuvuna ngezandla ngokwandisa ukusebenza kahle, isivinini nokunemba, ukwehlisa izindleko zabasebenzi kanye nokunciphisa ukulima kwezitshalo.

Abalimi namabhizinisi endawo bangasebenzisana ukuze kuncishiswe ukumoshwa kokudla ngokusungula ubudlelwano bokusabalalisa kabusha ukudla okuchichimayo, ukusebenzisa amaketango okunikezwayo okuphumelelayo nokuthuthukisa izinhlelo zokudla zendawo, ekugcineni kuzuzise kokubili imvelo kanye neminotho yendawo.

I-PPE egqokwe ngokungalungile noma engalungiswanga kahle, ingabangela ukungakhululeki, ukulimala noma ukunciphisa ukuvikela. Ngokwesibonelo, izifihla buso ezingavali ikhala nomlomo, amagilavu anganeli ngokwanele noma izibuko ezingahambisani namehlo zingathinta ukunethezeka nokuphepha kumuntu ozigqokile.

Izinqubo ezisimeme njenge-agroecology kanye ne-permaculture zikhuthaza ukulawulwa kwezinambuzane ngempumelelo ngokuthuthukisa ukuhlukahluka kwemvelo, ukuthuthukisa impilo yomhlabathi nokusebenzisa izindlela zemvelo zokulawula izinambuzane. Ngaleyo ndlela, kuncishiswe ukuthembela kumakhemikhali ayingozi.

Ezinye izixazululo zokugawulwa kwamahlathi zihlanganisa ukutshalwa kabusha kwamahlathi, ukugawulwa kwamahlathi, ukunika amandla imiphakathi yendabuko, ukudla inyama encane, ukunciphisa ukusetshenziswa kwephepha, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamafutha esiphundu, ukugaywa kabusha, ukusebenzisa ubuchwepheshe nokusha ukuze kuqashwe futhi kuvinjwe ukugawulwa kwamahlathi nokudala izinqubomgomo ezisekela imikhuba ezisimeme.

Into engivame ukucabanga ngayo ukuthi uma wonke umuntu ethola ukudla okwengeziwe ekuzingeleni nokudoba ukudoba kanye nokudla. Abantu abaningi bathi uma wonke umuntu ezingelwa ukudla kwabo ngabe izilwane zasendle zizoqedwa futhi zishabalale, futhi lokhu kungaba yiqiniso kodwa kuthiwani, uma besiphatha wonke umhlaba wezwe ukuhlinzeka ngamakhalori asendle? Ngabe lokho kungakhiqiza ukudla okwanele ukusondla sonke?